Kungamele kufanele baqeqeshe abantu abahlala khona endaweni, ukuthi bakwazi ukuthi babe nosizo lokuqala lokuthi bakwazi ukusiza abantu abadala abangakwazi ukuhamba isikhathi eside. Babe naney'ndlela zokuthi kube nabantu abazoza bazolethela ogogo amaphilisi abo okufanele bawathole ngesikhathi esifanele bangaze badlulelwe izinsuku. Kulesi sikhathi samanje sekunane zimoto ezihamba nabahlengikazi, ezifike zisize abantu endaweni. Noma kube nomahambanendlwane nje ozobekwa endaweni kube khona umuntu ozokwazi ukuthi uzobe esebenzela lana akwazi ukusiza umphakathi ongakwazi ukufinyelela esibhedlela.

Uhulumeni angaqeqesha idlanzana nje la bantu endaweni, ukuthi bakwazi ukuthi babasize abantu abadala or noma laba abakude nezibhedlela.

Isikhathi esiningi abanye abantu baye baguliswe iwona futhi lamaphilisi lawa abanikwayo ukuthi abasize. So, abanye, kwesinye isikhathi kuye kube ukuthi uma ufike usho esibhedlela ukuthi awukuphathi kahle la maphilisi, bakushintshele la maphilisi bakunikeze amanye angathi azoba ngconywana. Kodwa futhi uma kuwukuthi la maphilisi baningi abantu abakhala ngawo, baye bawakhiphe kuma ekutheni ena anikezwe abantu. Bawamise bazame ukuthola amanye amaphilisi amasha azosiza abantu.

Abantu abanezifo eziphathelene nengqondo, isikhathi esiningi ababathathi, izinto abayishoyo abazithathi nje ukuthi izinto ezisile, yabo. Ngisho umuntu esekhuluma into esile ngoba bona bayitshela ukuthi nje, hhayi lona ingqondo yakhe ayisebenzi unokuhlanyahlanya, so into asazoyisho nje ayikho, abayizwa, yabona. Ngiyacabanga ngifake banikezwe nabo ithuba lokuthi babeke okwabo. Uqhubeke futhi ukuthi omunye umuntu usuke kuwukuhlakanipha kakhulu okumenza ukuthi aze abe nalesi sifo eziphathelene nengqondo.

Izinsiza zezempilo kubantu abakhubazekile, zibiza kakhulu. Nasezibhedlela noma zikhona benikwa, banikezwa lezi eziwuhlobo oludala eziphukile isikhathi esiningi, ezibenza bangakwazi nokuhamba kahle ngazo ey'ndaweni ezingekho endaweni efanelekile. Uhulumeni engathi angenza amanani ezinsiza abe phansi and abe khona futhi nawa mahhala, abantu banikezwe mahhala. Yingakho kuze kusize abo somabhizinisi ubabone sebezophonsa bethi bapha abantu abakhubazekile izitulo ngoba bebabona ukuthi bahamba kabuhlungu.

Uhulumeni into angakumele ayenze, ukuthi akhiphe ibhasi elizohamba ekuseni lilande abantu abadinga ukuya esibhedlela, liphinde futhi libuye ipakise ntambama. Yenze nje zonke izinsuku lesi umsombuluko kuze kuyoshaya uLwesihlanu. Njengoba kusale njengoba kuhlale kwenziwa ngebhasi yabantwana besikole, bayahanjiswa ekusekuseni babuye ntambama. And kukhokhelwa ulentuza uhulumeni yonke leyo nto .

Uhulumeni into angayenza, ukuthi akhiphe ibhasi elizokwazi ukuthi lilande abantu abasey'ndaweni ey'kude, phinde futhi libabuyisele emakhaya ntambama uma sebeqede yonke into esibhedlela. Njengoba kusuke kwenziwa ezinganeni zesikole nazo zinamabhasi angithi ayilandayo ekuseni, zibuye futhi ntambama zibuyiselwe emakhaya.

Umalume wami, kwakuwusuku lukakhisimusi, kumnandi wonke umuntu ehleka kumnandi kujabilwe ekhaya ngesikhathi umalume wawa washayeka etsheni ngekhanda. Sazama ukufonela i-ambulensi izikhathi eziningi singakwazi ukuthi sifinyelele kubona ngocingo. Angazi noma kwakuyinethiwekhi yini eyayenza ukuthi singatholani kwaze kwagcina kufanele-ke ukuthi sithathe imoto yakamakhelwane siy'qashe ukuthi imiyise esibhedlela. Kwathi nje sekukade sisesibhedlela kwayima ifika i-ambulensi. Kuwukuthi ibihamba iduka iduka nayo, ngoba sasisendaweni engenayo i-adresi eqondile.

Uma ngikhula ekhaya bengiyeke ngibone ukuthi ubaba nabafowethu, eyi isibhedlela akuyona into abazwana nayo kakhulu. Umuntu kufanele aze aqutshulwe ayofakwa esibhedlela. So, abantu ngingabachazela ngokuthi ena isibhedlela akuyona indawo yokufa. Abaningi bazi ukuthi uma uya esibhedlela ngeke usabuya. Abayeke izinkolelo ezingekho, bazi ukuthi ena isibhedlela esawowonke umuntu, akusibona esabomama kuphela. Nabobaba bavumelekile ngoba nabo banezabo izifo okufanele zibhekwe abengeke baze uma behleli emakhaya, bengeke baze bakwazi ukuthi bebephethe yini?

Ngiyazi ukuthi abantu besilisa bayeke batshelwe ukuthi bachithele ngaphandle bangachitheli ngaphakathi. Yize kuba hlula abaningi ukwenza njalo, abanye nje abokufaneke bakwenze ukuthi bayeke nje ukuthi bahlangane nomuntu wesifazane. Naloko akukho umuntu ongabulawa ukuthi akazange alale nomuntu wesifazane.

Engingakusho nje ukuthi amagazi abantu awafani, okusebenzela mina ngeke kuze kumsebenzela omunye umuntu. Abantu kufanele bazame zonke uma kuwukuthi umjovo uyamhlula akazame amaphilisi. Uma kuwukuthi amaphilisi ayamhlula azame iluphi. Ngoba ena abantu abaningi baye bakhulelwe bey'sebenzisa zona le zinto. Umuntu umuzwe ethi, kade ngijova koda ngizithole sengikhulelwe. Bengidla amaphilisi kodwa ngithole sengikhulelwe. So, ena abantu badinga ukuthi bakhuthazwe ukuthi uma indlela enye ingakusebenzeli zama enye, uze uthole indlela negazi lakho nomzimba wakho.

Siyazi ukuthi odokotela nabo bangabantu banezandla ezimbili namehlo amabili, okubavumela ukuthi babone umuntu oyedwa ngesikhathi. Kodwa uma kukhona umuntu ogula kakhulu, udokotela angakwazi ukuthi ashiye lokho akwenzayo ayomuzwa ukuthi umuntu lo ukhala ngani, amunikeze okuzovimba izinhlungu ngenkathi esalinde ukungena kadokotela. Uma kuwumuntu othi udinga usizo ngaleso sikhathi, ayeke lo ngathi ugula kangcono, anake lo muntu ongenayo. Ukuze ena abantu balentuze basizakale ngokushesha. Abaningi bagcina sebefele khona, umuntu ezwe kuthiwa ufele esibhedlela esefikile. Ngoba odokotela abanele, bebe bhizi kwenye indawo. Uzwe udokotela uyatetisa ngale, ngala khona omfunayo omudingayo naye ngolwakhe usizo.